Eya, nka akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata le go ka nna molemo go e leka gonne e be e le melemo go e leka.

Fa o jala maungo jaaka diapole tshwanetse e be o na le dipeo tsa tsone mme mme o tsentsha dithoro tsa diapole mme morago o tshele metsi a mannyane mme morago o .

Go ja merogo e e jaaka ditamati o tshwanetse go berekisa .

Rooibos e simolola mme o a nna o e noseta until-e .

Rooibos dinako tse tsotlhe.

ke dipholo tse .

Dikgwetlho tse kgolo tse ba lebaneng le tsone gompieno ke mafelo a ba jala maungo a bone mo go tsone .

Go dirisiwa metšhini le tsone ditlhare gore go nne le tsone dijeme .

Tse maungo a ke a boemo carrots-e, khebitšhe, .

Dingwe tsa merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditamati, diapole, diperekisi, diterebe, dikgerotse, dinamune gonne dithoro tsa teng di kry-agala ka bo gauswi mme dimela ka pele a di tseye sebaka se se leele.

Dithoro le mabele di tlisa phapano e golo thata mo segompienong gonne dilo di le dintsi ba dirisa mabele le dithoro gore re kry-e tsone dijo.

Fa go twe wine farming go tewa gore ke kwa go diriwang yone wine mme dijalo le o ne maungo a ba a dirisitseng go dira yona wine e a teng gona foo.

Fa o batla go simolola tshingwana mo lelapeng o tshwanetse o tlile go tlhoka metsi, dithoro tsa go jala ona maungwe ao, o tshwanetse go nna le sengwe se o tlileng go tswalelela tsona dijalo tsa gago gore diphologolo di sa go tshwenya gonne di tlile go ja tsona dijalo tsa gao. O tshwanetse go jala mo goreng dijalo tsa gago di tlile go mela sentle mo teng go na le mmu o mo phepa o o tlileng go jala dijalo tsa gago.

ga rooibos go re thusa mme seno se dirisitswe go .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

di ja le .

Dinonofo tse di ditlhare tse ba di dirisang .

Mo nakong ya segompieno go di rekisa le go di jala.

Dilo di dintsi tse re ka di .

Ke ne nka tamati, khabetšhe, kgerotse ka gonne di botlhokwa thata mo mmeleng.

Kgolo ya thekenoloji e ema temothuo le kgwebo ya maungo ka go thusa go dira tsona di-juice, dilo tsa go tlhapa, ditlhare tsa balwetse le dingwe tse batho ba di berekisang go .

Maemo a bosa a a farologaneng le mafelo a a farologaneng a ama mefuta ya maungo a a ka jalwang mo polaseng ka go dira gore a seke a mela gonne ebe e se nako ya teng ya gore go jadiwe ona maungo ao mme le lefelo le sa dumelesega gore go ka jadiwa teng gonne di katla di a se mele.

Maungo a botlhokwa thata mo mmeleng ya batho gonne a na le dikotla tse di senang tsona di-chemical-e mme le tsona dilo tse dingwe.